Overcraft facility, ke sekoloto seo dumellang ho ntsha tjhelete ho sa kgathalatsehe hore na ke bokae, e ka ba e ne nkuwe karateng ya hao kapa account-ong ya hao.

Ke ne ke ka tjhentjha taba ya hore ho nke batho ba lekanweng, ke ne ke ka etsa hore motho a kgone ho kenya mang kapa mang ya batlang ho mo kenya tlasa funeral cover ya hae.

Malapa a mang ka nako ya mafu ba hloka matsoho. Ba ka hira basebetsi ba bangata hore ba tlo thusetsa ka dinako tsa ho phila le tsa ho sebetsa ka nako ya lefu.

Ha o le motjhining wa banka ho na le ma-security a emang moo, o ka kopa thuso ho ona kapa wa ya bankeng wa kenya karata ya hao, yona e tla o hlalosetsa dintlha tsohle hore o etse eng ka mora moo o etse eng. Wena o latella feela dikeletso tseo banka eo fang tsona ho fihlela o be o qeta ho ntsha tjhelete ya hao. Ka ska ho kenya karata, ebe o penya PIN ya hao ha o qeta ho penya PIN ya hao, ebe o kgetha tjhelete eo o ka ratang ho e ntsha ha o qeta moo, wa kgetha hore o batla slip ka mora moo kapa jwang, ebe o qetile.

Motho ha a tla ka tjhelete e tswang mose le mawatle, re kgona ho e nka re le ba banka re e tjhentjhe re tjhentjhisetse ka monana ka South Africa, tjheleteng ya rona ya diranta,

Ka dinako tse ding re e re reke dintho tse seng bohlokwa kapa tseo re ne re sa di lebella hore re ka di reka. Ke ka hoo re iphumanang re na le tekatekano e mpe ha re qeta ho sebedisa tjhelete.

Dumela monghadi ka ho ba wa tseba hore o so na le nako o sa patale account ya hao, sena se ka o kenya tsietsing haholo hobane o ka ba blacklisted, wa se fumane di-account tsa mabenkele a mang.

Pele o ka sebedisa mohala wa hao ho research-a hore na o ka etsa jwang hore, o kgone ho thola thuso ya hore o reke thepa mose le mawatle. O ka tjhentjha tjhelete ya hao ebang o tshwere tjhelete ya South Africa ho eo ya mose le mawatle, hore o tle o kgone ho fumana thepa ya mose le mawatle.

Ke qetetse maobane ho sebedisa banka inthaneteng. Ke ne ke reka data ebile ke reka le moya wa nako.

Eya, ke ile ka fola mola ke ilo lata tjhelete e rongelletsweng, mme ke ile ka thuswa ka pele. Mokgwa wa ona o bolokehile hobane ha o fihla moo ba o batla ditokomane tsa hao e leng yona ID. Ditjeho tsa ona di batla di eme hantle haholo hobane ha o romella motho o kenya ten ranta ka hodimo, kapa diranta tse leshome.

Tjhe, ha se mang le mang a tlamehang ho fumana overdraft facility, hobane ho na le dipehelo tse itseng tse beuweng moo. Hore o thole overdraft facility, o tlameha ebe o kgola mokgolo o itseng, o se ke be wa ba ka tlase ho itseng kapa wa feta, o ka mpa wa feta moo.

E na le negative hobane ha o bula account, ho na le tse ding tsa dintho tseo o tlamehileng o di patale pele o ka kgona ho tswela pele hore o sebedise account ya hao, kapa hore account ya hao e kgone ho ba active.

Ke ikutlwa ha bohloko haholo hobane ha ke sebedisa dibanka tse ding, ho hulwa tjhelete e ngwe e ke sa tsebeng hore na ke ya eng, empa ha ke sebedisa banka ya account ya ka, ke kgona hore ke hule tjhelete eo ke e batlang mme ba sa hula letho. Jwale ke tlo tlameha hore ke nne ne ne ke tsamaye ditsela tse telele hore ke ka fumana banka ya account ya ka.

Ke kgalla hore ke be ke kene stockvel sa grocer-a hore re iphumanele dijo tse ka qetang kgwedi.

Ke ka mo eletsa hore a tsamaye a lo kopa sekoloto bankeng hona le hore a ye ho matjhonisa, hobane banka e batla e bolokehile haholo, mme o sebetsa le makgowa batho ba sa ba tsebeng. Mashonisa a ka nna a kena ha hae ka dithunya nako e ngwe le e ngwe a tlo batla tjhelete ya hae, kapa a fihla fela a nka thepa ya hae.